Ndicinga into yobana nakubeni ulwimi lwesiNgesi luye lelona lwimi luthethwayo ngoku and ufumanise uba nasesikolweni luyasetyenziswa and oyena umntu osithetha kakuhle nangakumbi isiNgesi kula maxesha ujongwa njengoyena mntu ubalulekileyo. Kodwa kuhle into yobana abazali, into yobana bangayiphosi ingongoma, babase abantwana babo ukuze bakwazi nyhani ukuthetha isiNgesi. Kodwa xa befika emakhaya, bafike bayikhuthaze into yobana abantwana bathethe ulwimi labo baze babakhuthaze nokubana bafunde iincwadi zesiXhosa, Loo nto iza kubanceda ke ngoku aba bantwana into yokuba nakubeni belwazi olu lwimi lwasemzini lusisiNgesi kodwa baqhubeke beluxabisa nolwimi lwabo olu sisiXhosa. Balithethe xa befika emakhaya, abazali benze bayenze strict into yobana xa ungena egeyithini, uthetha isiXhosa then xa uphuma uthetha neetshomi zakho, ungasithetha isiNgesi.

Ukudlwengulwa kwabantu abadala iseyeyona nto ihambela phambili kwiilali ezindigqungileyo. Ngokomzekelo, ungena kwabantu ababizwa ngokuthi ngoononto ayibonwa ngoba kaloku banxibe iibharaklavuzi, abazibonisi, kwangexesha elinye bahamba ngamahashe. So aba bantu kuthiwe baye bafike bathathe iimali zabantu ezisezindlini zabantu abadala, iimali zabo zenkamnkam. Xa bengazifumani ezimali bayababetha okanye babadlwengule okanye bathathe abantwana babo babadlwengule. So abanye bathathelwa imfuyo okanye babulawelwe imfuyo. So zizinto ezimbi, ezimanyumnyezi eziye zenzeke ngenxa yolwaphulomthetho olukhoyo namhlanje ezo.

Kuba izinto ngoku zitshintshile ndicinga uba umahluko awusekho kangako kodwa andinalwazi lungako ngobana babe nxiba ntoni abantu abatshatileyo abangenabantwana nabantu abatshatileyo abanabantwana, so kodwa ndiyaqikelela nje andinalwazi nyhani. So ndicinga mhlawumbi aba bangatshatanga ngoku babe safika, abatshatileyo sori, babe safika babe nxiba mhlawumbi iikhetshemshiya then umntu afake elaa xakatho. Then ke ngoku xa sele enomntana, mhlawumbi afake laa tawuli ke ngoku ibhinqwa ngumntana, mhlawumbi loo nto ibonisa into yoba unomntana. Kodwa andinalwazi lungako ngendlela abanxiba ngayo kuba ngoku ndikhule kule mihla abantu benxiba ngokufanayo, kungekho mahluko kwindlela esizilungisa ngayo. Because abanye ufika benxibe iibhulukhwe kodwa batshatile banabantwana, abanye abazinxibanga betshatile benabantwana. So kuye kuxhomekeke ke ngoku nakwezo ndawo sihlala kuyo.

Ukuqeqesha into yobana bakwazi ukuthetha, ngokomzekelo nje izinto ezincinci ezifana nokuthi enkosi nokufana nokuthi ndiyakucela kunye nokwazi ukuthetha nabantu abadala ukusebenzisa izimamva xa bethetha. Baye babafundise ezo loo milinganiselo yokwazi ukuziphatha, ukwazi ukubonisa umntu omdala intlonipho, ukwazi ukubona uba lo mntu umdala kunawe indlela yothetha naye inje. Kwaye enye into eyaye babafundisa bona, ukwazi ukusebenza emakhaya, ukupheka, ukucoca nokukwazi ukucoca amagumbi abo nokuhlamba iimpahla zabo. So baye babafundise izinto ezininzi ezibanceda ngokuba bengabantu abaphila ngemilinganiselo efanelekileyo, nongabi ngoodlalani mhlawumbi. Umntu ayazi into yokubana xa ethandana, uthandana ngeenjongo zokuba atshate, so abantu abadala bakhe babafundise ezo zinto.

Andiqinisekanga ke ngendlela enoba kulidelela ngayo isiko ukwenza le ndlela kuba ngoku izinto sezitshintshile. Abantu ngoku yonke into abayenzayo beyifuna ukubonisa abanye abantu because isizathu sokwenza iividiyo nokufota kule mihla akuseyiyingo into yobana ngoku because back in the day ke xa sesifota, sasifotela into yobana sibe nee-memories emakhaya, sibe nezinto esiza kuyikhumbula ngayo le mini okanye ezi izithombe. Kodwa ngoku iividiyo ngoku neefoto sezisenzelwa uxhonywa kwi-social media kuze kuboniswe abanye abantu, kuqhayiswe ukuba okay besinxibe kanje, sisenza le nto, besisela utywala bungaka. So kunokusithoba nyhani isidima ke ngoku ukuwenza ezi zinto because mhlawubi isenokwenzeka ukuba kubekho abantu bebeziphatha ngendlela engafanelekanga kulo mcimbi then ke ngoku baze abo bantu baloo ntsapho baziwe ngokwenza loo nto.

Ukuqiniseka into yobana umntwana xa efika ekhaya kusetyenziswe ilwimi lwenkobe elisiXhosa kunenza, kunokwenza umntwana into yobana angalilahli olu lwimi nokubana aqhubeke elwazi, nomzali amkhuthaze ngokubana amthengile iincwadi zesiXhosa. Naxa befunda mhlawumbi endlini njengentsapho basebenzise ezi ncwadi, besebenzise isiXhosa. Kona isilungu ngamanye amaxesha siye sivakale lula, sicacile kodwa ukukhuthaza nje into yobana, xa sihleli apha endlini masithetheni isiXhosa. Xa sifunda iincwadi apha endlini masifundeni isiXhosa. Loo nto inokukhuthaza umntana aluthande ulwimi lakhe, aze aluqhele ukuze akwazi nokuba angalilibali njengoba kunjalo ngoku.